Malume loko va ku data bundle va vula moya lowu u wu tirhisaka ka ti-social media yi dya swin'wana na swin'wana or ku tirhisa WhatsApp i tirhisa swona ku nga ri ku tirhisa airtime so loko va mi nyika ndlela leyi va vulaka ku i mahala tirhisani data ya .

nkarhi lowu hi nga ka wona data ya durha a swa ha olovi ngopfu ku munhu un'wana na un'wana a nga va na yona ku va hi hanya hi karhi hi yi hlayisa hi leswiya swa ku loko u nga ri busy hi foni u fanele u tima data.

Loko munhu a nga ri busy hi foni u fanekele ku yi tima ku save a data.

Loko wo va u karhi u tirhisa data i nga swi kota ku kuma ntirho hi ku loko i nghena ka internet u chekacheka mitirho hi yona na loko u lava ku vulavula na vanhu van'wanyana wa swi kota ku va fikelela hi data.

Loko hi vulavula hi data hi vulavula hi hi muxaka wa moya lowu xaviwaka ku tirhisa Wi-Fi so data na Wi-Fi swi hambanini hi ku Wi-Fi na yona yi lava data ku yi kota .

Ni kombela na mina u ni connect-a ni ta vulavula na van'wanyana hi ririmi ra ku dya ra xidyahlampfi va ri ni hotspot.

Ina ku na ku hambana madurhelo a ma fani three G yi na maendlelo ya yona ya purayisi na four G yi na price yona na five G yi na ku durha ka yona a ti nge fani na siku na rin'we ende ti hambane kule swinene.

Ku tirhisa data ku ba riqingho u swi chipile naswona u ta vulavula nkarhi wo leha hi kambe tlhelo lerin'wani a swi chipangiki.

Ni vona swi nga fanelanga ni vona swi nga fanelanga ku va data yi expire hikuva u va u yi xave ku durha.

Loko malume a hete data ku fanele a xava airtime loko se a xavile airtime u ta nghena ka tinambara to karhi a ti dayila ku ku time user leyi a ringaneke ku yi xava data.

Nkoka wa muxavi wa mobile data i ku kun'wana na kun'wana laha u nga na foni ya wena wa swi kota ku tirhisa data ya wena a ku na ku heyi swi ku yini data wa swi kota ku yi tirhisa hi mikarhi yin'wana na yin'wana.

Ku va u xava data ya vhiki ya xaveka swinene ende wa swi kota ku yi tirhisa nkarhi wo leha ende u fanele u cheka ku hi yihi qualify leyi u nga na yona for siku rero for ku xava data.

Tona ti-social social ti tele na ti-stream ta kona ta ku hambanisa hambanisa mahungu swi le ka wena ku ri loko u xava data u xava social kumbe i xava all network data na.

Lexi u faneleke ku xi endla i ku va u cheka foyini ya wena loko yi kumeka yi karhi yi nga ti-download na hi ku hi minkarhi yo tala fonini ya ti-download data yi kumeka data yi hela hi ku hatlisa.

A swi fani hi ku loko u chela nkarhi na nkarhi xa ku durhela kambe loko u xava ya ku teka nkarhi a wu nge tshami u karhi u chela u chela.

Ina swa koteka ku tirhisa top up ya wena hambi u karhi u ya kwihi kumbe kwihi swa koteka sweswo.

Ina yi katsiwile eka nxavo wa data kambe hi mahlo loko ya nqondo na ku va u nga koti ku vona u nga va u nga swi voni ka data yin'wana na yin'wana leyi u kumeka u yi top up yi va yi ri kona VAT na loko u xava exitolo u ta yi vona VAT yi kona.

Swa koteka ku hlayisa foyini ya wena ku hlayisa data ya wena hi ndlela leyi loko u nga ri busy hi foni u fanele ku tima foyini ya wena naswona u nga rivali ku cheka ku a ku na app leyi ti-download-aku ka foyini ya wena so data ya wena yi ta hlayiseka hi ndlela yaleyo inkomu.

Hikokwalaho ka masiku lama hi nga ka wona data hi xava ku durha naswona a yi hlweli ku hela data ya kona.

I ku loko u fanele u xava data u fane u tirhisa tinambara to karhi ku cheka ti-offer ta wena ta siku ku ri i na i qualify-a yini ku va u kota ku fikelela ku xava data ya nkarhi wolowo naswona ku xava data hi switsongotsongo swa durha.